Ditlamelwana tse di tlamelwang bagodi kgomo, dipitsi, dikgogo, ditlhapi. Lefapha la pholo le ka tlisa veterinary services training, kgwebo subsidies le sa sustainable farming practices. Go oketsa tlhagiso le botsogo jwa diphologolo mo tikologong.

Go botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone. Ka gonne ba tle ba kgone go bona le fa ba lwala, gore ba ba ise kwa bookelong ba diphologolo. Ba itlhokomele tsona ba di dirise, ba di ise nokeng, ba di buse, go botoka fa bone ba ka itlhokomela.

Ba lebetse gore batsofe ba ne ba ba tlhokomela mme ba godisitse sentle, and ba lebala gore kana le bone ba ya go tsofala, ba tlo go tlhoka go tlhokomelwa.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ga botlhoko, mabapi le batsofe le go ba tlhokomela. Ka gonne le rona re a ipotsolosa dipotso gore, fa re tlo go tsofala go tla nna jang, a re tlo go tlhokomelwa or re ka se tlhokomelwe.

Lelapa le na le seabe ka gonne tshwanetse le tlhokomele batsofe letsatsi le letsatsi, ba bone gore batsofe ba phetse sentle. Ba ba fa dijo, ba ba tlhapise, ba ba fe ntho engwe le engwe e ba e tlhokang. Setšhaba sone se na le seabe ka tabeng ya fa se tlo tlisa di-programme, tsa go tshwana le di-center-a mo go dulang batsofe teng. Batsofe fela mo ba tlhokomelwang ba kry-ang le pholo, ditleliniki di ya ba latelela ko teng, ba ba thuse le malwetse a ba nang le o ne.

Ditirelo tsa botsogo, di-health services kgotsa di-social grant-e, madi a batsofe tlamehile ba amogele, le di-care givers gore ba kgone go thusa batsofe, ba ba latelele metseng ya bona.

Go na le lefelo le ke le tsebang la go ka isa batsofe. Lefelo la teng ba tlhokomela batsofe ga monate, ba ba fa melao ya o robala mo bolaong, ba ba tlhapisa, ba bafa dijo. Ga o na le motsofe o sa tsebeng go i jesa, ba kgona go mo thusa ka go mofa dijo go mo jesa. Ga ba sa kgone go itlhapisa, ba ba tlhapisa ba bafa le medication. Ga go na le batsofe ba ba nwang dipilisi ba ba gopotsa, ka metlha le ka metlha le ka tsatsi le letsatsi, go tsaya dipilisi tsa bone. Di a duelwa dilo tsotlhe tse ke di bolelang, go raya gore di a duela ka gonne fa o tseya motsofe o mo isa ko lefelong la batsofe, o ba neela le karata ya motsofe ya social grant.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya gone jaanong, ya tlhokomelo ya batsofe e siame. Ka gonne ga gona sepe se ba se tlhokang, ba ba ba jesa, ba ba tlhapisa, ba bafa dipilisi le ba sepetlele bo doctor le bo sister ba ya kwa teng ba ba check-a. Ba ba fa di-medication tse ba di tlhokang for malwetse a ba nang le one, ga gona se se phoso se puso ya rona e se dirang.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe, e ba ama ka maikutlo a seng monate. Ka gonne mo nakong ya ka jeko dilo di a tura, dijo di a tura ga gona ntho e sa tureng. And madi a ba a amogelang a pension-e, a mannye tota, and-e ba tshwanetse go reka le ditlhare futhi for mebele ya bona. Ka gonne ke batsofe ba phela ba lwala ba na le malwetsi mo mmeleng wa bona, Madi a ba a amogelang a pension ga yo enough for bona.

Ga o batla go kopa go bona phenšene ya batsofe. O ya kwa di-SASSA ofising, ga o reach-itse mengwaga yona e me sixty five, kana e me sixty. Wa fitlha diofising tsa bone o tshwere bukana ya gago ya matsalo ba go register-ela, ba go kwadisa wa kgona go bona pension-e ya gago ya botsofe.

Go fokotsa mathata a tshokolo mo motseng, le go thusa bana mo dintlong. Go fokotsa taba ya poverty ya tlala mo malapeng.

Motho o simolola go amogela madi a pension a na le mengwaga e me sixty go ya ko go ya sixty five. Ka gonne mebele ya bona e be e godile ga ba sa kgona go ya go iperekela.

Ke nagana gore for batsofe ba ba sa kgoneng go fitlhela kwa dipetleleng, le ka etsa di-mobile clinic, lefelo lengwe le lengwe, gore batsofe ba kgone go ya ditleliniking tseo ka bo gaufi go ntle le tshenyo ya madi.

Batsofe ba bantsi ba ba sa kgoneng go fitlha ko dipetlele, ke nagana gore go ka nna botoka fa go ka ntshiwa di-care givers. Go ya kwa metseng ko bo nkgono ba nnang teng, ko batsofe ba nnang ten. Ba ba isetse ditlhare kaofela tse ba di tlhokang, ba le ko malapeng a bone.

Mo nna ke dulang teng, ba teng ba di-care givers, ba ba tlang motse ka motse, go tla go check-a bona batsofe ba. Ba ba thuse mo metseng ya bone.

Go botlhokwa thata thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhelele kwa mekhukhun. Ka gonne batsofe ba kwa mekhukhung, ba tshwana le bone batsofe ba ba kwa dintlong tse di potlana. Le bona ga ba kgone go tsamaya, ba bangwe ba bone tlamehile ba boloke madi, go reka tse di tlhokegang mo ntlong. Ditleliniki tseo di ba latelele kwa mafelong a bone.

Ke malwetse a go tshwana le bo sukiri kankere, TB go felelwa ke moya le mokgotlhwane.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka palo ka gone, le metsana ya kwa magaeng e menyennyane. Ka jalo ditleliniki tsa kwa di kwa kgakala kwa le baagi, mme baagi ba amega fa ba lwala. Ka gonne ga ba ga ba fitlhele thuso ka bonako, ka gonne tlamehile ba ba ye kwa kgakala kwa, go leng tlileniki ba bangwe ba tla feleletsa ba sa kry-a thuso, ba bangwe ba loba maphelo a bone.

Balwetse ba amega go le maswe fa go sena melemo kwa ditleliniking. Ka gonne fa o tshwerwe ke mokgotlwane o ya kwa tleliniking, o fitlhela go sena setlhare sa mokgotlwane. O a amega ga botlhoko, ka gonne o ka se fole o ka se kry-e pholo, ka fao ga se ntho e siametseng balwetsi. Go tshwanetse go nne le se sengwe se se diragalang, ko ditleliniking ga go a tshwanela gore go tlhoke ditlhare, ka gonne go maswe. Motho a ka loba bophelo ka bakang la gore a o ne a ile ditleliniking, mme a fitlhela go sena molemo o a neng a o batla. Go ka mothusa se se neng se motshwere.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa tleliniking fa ba lwala. Ka gonne nako e ntsi melemo ga e teng kwa ditleliniking, ka fao balwetse ba tshaba gore ba tla fitlha kwa bookelong ba tlhokafalela kwa teng, ka bakeng la go tlhoka melemo. Ke yona ntho e boifisang balwetse go ya kwa ditleliniking.